jwa ngwaga ya gago ya borutelo, setlhopha sa dingwaga ya moithuti se kgatlha sa naga, dintlha tsa botshelo le bodiredi, a na account-o ya banka kgotsa kopo ya go buela, bopaki jwa bodiri kgotsa ditšhelete tse di amogelwang, maemo a itshetlego mo di tšheleteng.

Molelwana wa sekoloto ditlhwatlhwa tsa kgwedi le kgwedi, dituelano tse di kgethegileng, mafelo a o ka dirisang karata mo go yone, mefuta ya melemo kgotsa meputso, tsela ya pabalesego, maemo a go amogelang, ke tsona tseo.

Fa o na le sekoloto se le sentsi, fa o sa duele ka nako, fa o sena hisitori ya go adima madi, fa o leka ka nako e e tshwanetseng le go tlhokomela sekoloto sa gago.

Go senya tshedimosetso e e sa nepang, go sa tlhaloganye maemo a kopo, go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe, go sa itse boemo jwa gago jwa madi, go sa fetisi diphetogo tse di tlhokegang mo foromong, bala ditlhokego tsa karata ka kelotlhoko. Tsenya tshedimosetso e e feleletseng le e e siameng. Lokela credit report-o ya gago pele, kopa karata e e tshwanetseng ya maemo a gago, rulaganya ditokomane pele o dira kopo. Botsisa banka kgotsa moemedi pele fa o ka tlhaloganya sengwe.

Kwa thata, ka gonne o tshwanetse o tsenye, o tlisa dipotso tsa matheo, netefatsa gore tshedimosetso e e kopang ya gago e feleletse mme e nepagetse, mme o kope karata e e tshwanetseng ya maemo a gago.

Go tlhaloganya gore karata ya sekoloto ke eng le e dira jang, go kgona go bapisa mefuta ya dikarata, go lefa ka nako, go tiya dikgotlha, go itse se se ka dirang gore kopo e amogelwe kgotsa e gannwe, mme le go tlhokomela moletlo wa madi.

Hisitori ya gago ya madi, sekoloto se o nang le sone, madi a o a amogelang, madi a o a dirisang, mosebetsi o o nnelang ruri, bokgoni jwa go boloka.

Banka e na e leba bokgoni jwa gago go lefa ka go sekaseka tiro, letseno, sekoloto sengwe le sengwe, le credit history.

Hisitori ya sekoloto, tiro le letseno, ditshenyegelo tsa kgwedi le kgwedi, sekoloto se o nang le sone pele, dipolokelo, bokgoni jwa go lefa.

Go fokotsa madi a a setseng morago ga ditshenyegelo tsa mothei, go oketsa sekoloto, go senya maano a puso ya madi. Tlhopa account-o ya banka e e nang le dituelo tse di kwa tlase. Ithute ka dituelo pele o dira tshwetso. Tiya overdraft-e, boloka tiriso ya karata ya sekoloto mo lefelong le le laolegang, batla ditlhagisiso.